Ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data di ama botlhokatiro ka gore not everyone can afford go ithekela data. Data e turu e dira gore batho ba seke ba kgona go ithekela data ka gore ga e afford-we ke mang le mang.

Ka Vodacom-o ke dirisa data ya seven days. Seven days-e ke reka data one gigabyte-e ke dirisa for seven days-e, ke reka for nineteen ranta mo Vodacom App. Mme e kgona go sa fetse yone seven days-e eo, mme ke bona e le botoka ka gore ya mperekela nna.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke yone ya Vodacom-o ya nineteen ranta ya beke. Ke e reka beke le beke mme ya mperekela. Fa o batla go reka data o tshwanetse go ela tlhoko di-App-e tsa gago tse o tla go di dirisang le internet coverage gore a e tla go support-a speed-e sa data.

Nna ka bo nna ke nagana gore ten to fifteen gig-e e tla mperekela go ka e dirisa kgwedi gonne ke a tlo go e dirisetsa for dilo tse di botlhokwa fela, ebile ke rata fa e ka tsena fa kgwedi e simologa. Each and every first of each and every month on the first, ke nagana e tla mperekela.

As we all know gore super five G it's very super fast-e ebile e dira dilo fast-e, inthanete e ya ikanngwa so ga e le teng e tla re tswela mosola thata. Ebile mafelo a tshwana jaaka di-internet cafe di tla dira gore business-e eo e tsamaye sentle ka gore five G e fast-e ebile e a ikanyega. So ga gona sepe se se tlileng go nna slow, dilo di tla tsamaya sentle.

Data o kgona go ya go e reka kwa lebetleleng kgotsa o kgona go e reka ka phone-u, kgotsa o kgona go reka airtime-e o be o tsenye data o reke data through airtime-e. Mme fa o fetsa go tsenya data eo, o ka e dirisa go tsena mo mafaratlhatlheng, o ka e dirisa go tsena mo go tsa Google gotlhe mo go tlhokagalang teng ka data eo. Mme fa o sena data o ka se kgone go tsena mo mafaratlhatlheng.

Go na le kgang e e bidiwang hotspot. Fa data ya ka e tla fela ka bonako ke ka kopa gore ke hotspot-iwe go tsweng mo device-eng e nngwe. Mme gore data ya ka e dule e bolokegile ebile e seke ya fela ka bonako, ke tshwanetse go e dirisa sentle ke seka ka e dirisa botlhaswa.

Nna fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa, morago ga mowa e be le gone ke rekang data through mowa. Ga ke reke data straight-e ka gore it's very costly, e batla tšhelete e ntsi compared to ga o reka mowa bo o tla go reka data ko morago. Ebile e ka boloka ka madi gobane mowa ga o rekile o bo tla go reka data ka mowa e botoka go na le fa o reka data straight.

Tsala ya me e ka se sokole ke le teng, go na le se se bitswang hotspot mo e leng goreng tla be ke mo hotspot-a gore a kgone go dirisa inthanet. Mme go mo hotspot-a ga ka tla bo go kgona go mo thusa gore a kgone go romela email-e le tse dingwe, go tshwana le fa a na le data. Ebile gape go na le data sharing, meaning gore ke kgona go mo share-ela data le airtime gape ga ke na le yone ke kgona go mo share-ela airtime-e gore a kgone go reka data.

As for me I think that unlimited data is much more better than limited data ka gore ga o tle go worry-a ka data ebile e tla go thusa thata go cover-a mabaka a mantsi ka nako e e one.

Ee, tiriso ya megala e botlhajana gore e ka dirisiwa ke baithuti ebile baithuti ba kgona go e dirisetsa ditiro tsa sekolo, gore fa ba sa itse ba batlisise ka megala eo. Ee, le gore ba kgone go dira di-research-e tsa bone, ba kgone le go Goggle-a for ditiro tsa sekolo.

AI e ama dithuto tse di kgolwane advantagely so because e thusa baithuti go ka dira ditiro tsa sekolo. Mme gape e tla lomeletsa fa baithuti ba ka e dirisa botlhaswa meaning gore baithuti ba tshwanetse gore ba dire pele ba iteke, e re morago e be le gone ba ka confirm-ang ka AI.